Morogo wa ntlha ke okra, okra .

Jala mefuta ya maungo jaaka diapole kgotsa dipanana ga go bonolo gonne tshwan'tse o itse gore mmu o jalang mo go o ne a ke mmu o le gore o maleba gore ditlhare tseo di ka gola mo go tsone. Mme gape le gore a o na le metsi gonne ke ditlhare tse e leng gore di dirisa metsi thata. Jaanong ga go bonolo, mme molemo wa teng o ne o montsi gonne ga o ye kwa marekelong kgapetsa-kgapetsa wa go reka maungo, ke maungo a le gore ga o na le o ne mo lelapeng o kana o ntse o tsaya fela kwa setlhareng o tlhatswa o ja.

Tamati sa ntlha ga o e jala tshwan'tse o nne le dithotse tsa teng, o baakanye mmu wa gago e ka nna ka mošwang kgotsa ka di-chemical-e tse e leng gore di bolaya bo dibokwana mo mmung. Morago o nosetse le ga e kanna gabedi mo bekeng morago ga foo fa mmu o setse o bona gore e ka re o nonne sentle o kana wa tsaya dithotse tsa gago wa di tsenya, mme wa katela wa nosetsa ga nne kgotsa ga tlhano mo bekeng. Ga ntse di gola di ntsha dikalatshana kgotsa ditlhatsana tse le gore di ditala mme morago foo di a tlala ditamati di tlhage mme go kotula ga teng o roba fela mo ditlhatsaneng tse o tsa teng.

O tsenya dithotse tsa Rooibos-o mo metsing a bolelo o di tlogele diura di le some a mabedi le bone eo e leng letsatsi. Mme morago o digamole o bo di tsenya mo mmung o leng gore o na le metsi ga oa omelela mme morago ga foo .

Go ja Rooibos-o go na le melemo e e jaaka go thusa mo go fokotseng kgotsa go gatelega go thibela malwetse a pelo, go fokotsa mofufutso o oketsegileng le go thusa malwetse a letlalo le a pelo.

Balemi ba Rooibos-o ba lebagane le dikgwetlho tsa gore kwa ba lemang teng Rooibos ya bone gantsi o fitlhele ba na le matsapa a metsi, go le kgakala le metsi mme mmu o ba lemang mo go o na e le mmu o le gore o omile thata phetelelo le ditshenekegi dija peo ya bone ya Rooibos-o kgotsa balemirui ba bangwe batle ba batle go leme maungo a mangwe kgotsa merogo mengwe gaufi le mo ba lemileng teng Rooibos mme dilo tse ba di lemileng tseo di golele gaufi le Rooibos mme di bolaye peo ya teng.

Ba lebagane le dikgwetlho tsa gore dijalo di bolaiwa ke letsatsi le feteletseng mme bangwe ba bone ba tsaya nako kgotsa bangwe ba feleletsa ba sa dira gore ba agelele dijalo tsa bone ka disefe, matlo nyana gore letsatsi le sa ba la tsenelela phetelelo mo dijalong tsa bone. Kgang ya metsi jaaka mo nakong e re leng mo go yone dipula ga di ne, matamo gaana metsi jaanong ba feleletsa ba sokolana le metsi. E nngwe ke gore pula ga e ne and jaaka pula e sa ne thata e sa ne go feleletsa e le gore dijalo tseo ga di kry-e metsi a lekaneng.

Maungo a dirisiwa ka ditsela tse di farologaneng jaaka go dira metogo, metogo e re itseng thata e bidiwa di-smoothie. O tsaya maungo otlhe o a kopanya, tshela metsi go nna morogo o monate le gore o itekanetse le go omisa maungo ao mme a feleletse a nna maungo a omileng jaaka re a bitsa di-dry fruits tse le gore di na le dikotla tse dintsi thata mo mmeleng wa batho.

Maungo a jalwang thata le go jewa thata mo lefatsheng ke apole gonne apole o ka e ja 'tsatsi le letsatsi ebile le kwa mabenkeleng tlhwatlhwa ya teng ga e ko godimo thata. Ke nngwe ya maungo a le gore batho ba le bantsi ba kgona go ka fitlhelela go a reka. E nne banana, ebile yone jaaka e ratega thata ke bana ba bannye le bagolo gonne ga e ba bolaye meno, ba e tsenya fela mo ganong mo ba tlhaunang gangwe, gabedi e fete. E nne legapu, bontsi jwa batho ba rata legapu mme jaaka ebile thata gole nako ya selemo jaana le ba na metsi a le mantsi mo mmeleng bontsi bo jela lebaka le o.

Merogo e lengwa thata mo lefatsheng ke aiye, ke tamati, ke ditapole gonne di na le dikotla mme ke nngwe ya merogo e le goreng e kry-ega bonolo le dithotse tsa teng ga di sokolegi, di gola sentle. A go mariga, go selemo di dula di gola sentle di itlhokela metsi le letsatsi fela le mmu.

Di na le seabe sa gore mabele le o ne dithoro ke ngwe ya dilo tse le gore di naya mmele dikotla tse le gore re di bitsa ka sekgowa re re ke fibre. Mo temothuong e na le seabe sa gore e godisa ikonomi ya rona mme ebile go bonolo go lema dithoro le mabele.

Wine farming ke kwa masimo a go jalwang teng diterebe jaaka le tsone tse di dirang wine. Go jadiwa diterebe, dikotulwa teng, di tsenya le kwa metšhining e di dirang di na le wine. Ke kwa masimo a le gore sengwe le sengwe se le gore se dira wine o se kry-a teng. Ba kgona go go bontsha le gore terebe e feleletse e nnile wine go diragetse eng.

Setsha kwa re tla dirang teini teng go netefatsa gore kwa re tlo dirang teini teng letsatsi la fitlhelela. Go bonolo gore ke nosetse dithotse tsa maungo kgotsa merogo e le gore ka e tlhoka, garafo le peke go simolola go dira teini ya ka.